Icuba ngenye yezambatho namkha ihlobo lefetjheni elimbathwako malanga la, kanti liza nemibalabala ekhanyako, erhanyazelako emihle.

Isiqobotjhelo yisinjana encani esetjenziselwa ukubopha ingubo lokha umuntu nakambathako. Ziyahluka-ke ngokulingana, khona isiqobotjhelo esincani nesikhulu, kanti kanengi zisetjenziselwa ukubopha ingubo lokha abantu bengubo nabambathako.

Umqhele wenziwe ngoboya beenyamazana. Kanengi umbathwa babantu bembaji, bawumbatha ehloko. Kanengi bawumbatha ngesikhathi bambatha ivunulo yesintu.

Iinkomo zamalobolo zisithandathu nazipheleleko, hlangana nazo libherha, litjhubela bherha neyabanyana.

Amagama wobusokana amahlanu engiwaziko nguThisila, nguThulari, nguSgwadi, nguNomhlekhabo, nguNofanezile.

Abantu abakhambisa ihlelo lamalobolo bomalume. Kanengi baphekelela umkhwenyana bakhambe bayomkhulumela emzini, la ayokulobola khona.

Inongwana yomntwana kanengi nayiqeda ukuwa, iyagujelwa ifake ehlabathini bese kuyavalwa.

Amapatlakwana manyathelo enziwa ngesikhumba afakwa khulu besana, abobaba namasokana. Enziwe ngeenkhumba ezisikwe imitletlwana. Akakavaleki koke njengamanyathelo wamambala.

Inyoka silwana esihlala ehlathini esikhamba ngamathumbu. Kanti inyoka kanengi kusilwana esisabekako, esingakajayeleki ukufumaneka emzini. Kanengi usithola ngemanzini namkha ngehlathini. Sihlala ngaphakathi komgodi esikhathini esinengi.

Umrorho sitjalo esidliwako. Kanengi ungazithengela sona ngesitolo namkha uzitjalele sona ngesivandeni sakho, sihlaza ngombala kanti sinezakhamzimba eziqakathekileko.

Itjhorholo yivunulo evunulwa bomma bamaNdebele abendileko. Ithekelezwa ngaphambili, kanti yenziwe ngesikhumba. Yarujelwa ngomncamo begodu ihlathulula bona umma weNdebele sekakesinye isigaba. Kanengi iba nemitletlana emihlanu elengako.

Isidonodono lihlobo lesililisi elisetjenziswa bavumi abavuma umvumo wesintu kanengi. Esikhathini esinengi isetjenziswa bavumi abavuma umvumo wesiNdebele namkha uMaskandi.

Ibherha yikomo ekulu kanina esikazi, ikomo le lidini nofana yingubo kanina. Iluphalela ngesibayeni ayihlatjwa, ayithengiswa, izakuhlatjwa mzukwana kulele unina kamakoti.

Incagu yincenye yamabizo amenyezelwako nakutjhiwo isinanazelo sakwaMabhena, uMabhena, isigwegwe sakombingweni.

Ukuhlambisa, kuhlukanisa kwepahla ngesikhathi kwenziwa idwendwe nobukhazi. Kuhlukaniswa ipahla etjhingiswa kibomakoti nepahla etjhingiswa kibomkhwenyana. Kuhlatjwa neenkomo, kuhlukaniswe isitjhebo sisiwe ekhabomkhwenyana, esinye sitjhinge ekhabo makoti.

Le yikomo ehlatjwa ngesikhathi somhlambiso, ehlukaniswa ngesikhathi kuhlukaniswa iintjhebo, esitjhingiswa khabo makoti nakhabomkhwenyana.

Inongwana itholakala esaneni elisanda ukubelethwa, kanti kuba yintanjana ethintanisa unina nomntwana ngesikhathi angakabelethwa. Ngemva kokubelethwa komntwana uthatha iimveke ezintathu, ukuya kezine bona akhithize inongwana yakhe. Ngemva kokobana ikhithike iyathathwa iyokulahlwa ngemlanjeni namkha ithathwe, bese yenjelwa umgodi.

Iinkomo zedini ezikhitjhelwa umlobokazi zisithandathu. Yokuthoma libherha likanina, likonyana lebherha, itjhibela bherha, umgada kayise, imbevula kunye nesithole sakomisa.

Isirholwana yivunulo yesiNdebele embathwa bantazana abaqeda ukuthomba namkha abomma esele bendile. Ziyahlukahlukana iinrholwani kuneenrholwani zabentazana neenrholwane zabomma neenrholwane zamatlawana.

Amanambasikhambe manyathelo ambathwa bantazana bequde, ngesikhathi basemnyanyeni equdeni. Namkha ambathwa bomma ebendileko nabasemnyanyeni nabagidako.

Umafumeza mntwana abakunikela yena lokha nawendako namkha ungathi myezani.

Ngokwesiko lesiNdebele, kuliqiniso bona abomma abendileko bayavunyelwa bona bakhambise ikambiso yehlelo lokulotjolwa komntazana. Kodwana kuvunyelwa abomma abendileko kwaphela bona kube ngibo abaphekelela umntazana.

Isikghwa yindawo esemangweni, ehlathini. La kuhlala khona iinlwana, kunotjani obunengi nemithi.

Izenzo ekufanele zibonakale kiloyo osele akhuliswe ngokwesiko namkha loyo osele asesigabeni sokuba lisokana. Kufanele atjengise ihlonipho, ahloniphe ababelethi bakhe. Kanti isintu simvumela bona akghone ukuthatha umfazi, ayomakhela umzakhe.

Ubukhazi yikambiso yomtjhado wesintu samaNdebele. Nakwenziwa idwendwe nobukhazi kanengi kwabelana ipahla phakathi kwabantu bakhabo makoti nebakhabo mkhwenyana. Kubuye godu kuhlatjwe neenkomo, kwabelane iinyama, kanti kwabelana iingubo nezambatho ezitjhingiswa khabo makoti nekhabo mkhwenyana namakasi nokhunye okunengi.

Abantu ababili nababizana mncayethu kusuke kutjengisa ukuthi bendele emzini munye, nabantu ababantwana bomuntu. Lokho kuyikambiso yesintu sesiNdebele, ekutjengisa ukuthi bende emzini munye, wesibongo sinye.

Irhabi yivunulo yesikhethu namkha yesiNdebele embathwa matlawana angakathombi namkha angakaphethi isiko lesiNdebele lequde.

Isikotjhi yivunulo yabantazana embathwa bantazana bequde abenze isiko abayimbatha ngelanga elikhethekileko nabagidako.

Umdzegana yivunulo yesiNdebele embathwa bobaba ukutjengisa ihlonipho.

Umnayilani nayo yivunulo embathwa masokana namkha abantu bembaji.

Umgari yivunulo yesiNdebele embathwa bomma eyenziwe ngeemncamo ibayide ifike phasi. Kanti imbathwa ngesikhathi nakuwele ingoma. Ngesikhathi abantwana babesana nabenzisiwa isiko lesiNdebele.

Umadalanyana yivunulo yesiNdebele embathwa ngesikhathi kwenziwa amasiko wesiNdebele.

Umbhalo yingubo eneembalabala ehlukeneko yesiNdebele embathwa masokana namkha abentazana namkha abomma abatjhatjhinga ekwendeni. Kanti imbathwa njengesiko namkha njengokutjengisa ukuhlonipha ngesikhathi abantu benza amasiko.

Unokhethwabo yingubo yesiNdebele embathwa ngesikhathi kwenziwa isiko lesiNdebele. Kanti imbathwa ifane nombhalo. Kanti ingambathwa bantazana namkha amasokana.

Umtshurhwana yingubo embathwa bomma abendileko bamaNdebele. Kanti imbathwa ukutjengisa ihlonipho ukuthi umuntu wengubo usukile esigabeni sobutlawana namkha esigabeni sobuntazana. Kanti sele asesigabeni sokuba ngumma.

Isihlobo yivunulo yesiNdebele embathwa ngokwekambiso yesintu ukuhlonipha namkha ukutjengisa ihlonipho esikweni lesiNdebele.

Umncwazi wenziwe ngewula kanti umbathwa bantazana, abomma, abantwana nanyana ngubani. Kanti kanengi umbathwa ngesikhathi sebusika.

Umkhala wenziwe ngomncamo kanti umbathwa bomma, amasokana namkha abantazana. Kanti uyingcenye yevunulo yesiNdebele.

Unomahlonjana yivunulo embathwa ngokwekambiso yesintu sesiNdebele.

Itlawana mntazana ongakenzi isiko lesiNdebele ngokwekambiso yesintu samaNdebele.

Iqakatheke khulu ivunulo yesintu njengombana itjengisa isigaba umntwana womntazana namkha womsana namkha umma owendileko namkha ugogo or ubamkhulu isigaba esele akiso. Njengombana ivunulo imbathwa ngeendlela ezihlukeneko. Kanti inehlathululo ehlukeneko ukutjengisa ihlonipho yesiNdebele nokwenziwa kwesiko lesiNdebele.

Isiko liqakatheke khulu ukuthi lenziwe. Njengombana litjho ukuthi liveza ubuwena bomuntu nemvelaphi yakhe nekambiso yendlela ekufanele kwenziwe ngazo izinto ezitjengisa ubu-Afrika.

Izambatho esizimbathako namkha ivunulo yesintu iveza ubuwena bomuntu ngokuthi itjengisa isigaba umuntu asele akiso ngakileso sikhathi. Okhunye godu inikela ihlathululo ebantwini bamaNdebele ukuthi bakghone ukwazi ukuthi umuntu sele asesigabeni esinjani ngokwesintu nangakukambiso yokwenziwa kwamasiko wesiNdebele.

Ukudla engikuthandako kwesintu mrorho, iinkobe, isiphila namabhontjisi.

Ilimi engilikhulumako ekhaya lilimi lesiNdebele njengombana woke umuntu ekhaya aliNdebele begodu enza nesiko lamaNdebele.

Umvumo uyayiveza imvelaphi yomuntu njengombana kutjengisa indabuko yomuntu, nesikopilo lomuntu, nekolelo yomuntu. Kanti umvumo uqakatheke khulu ekuthuthukiseni isiko lesiNdebele kunye namanye amasiko.